Tindlela leti ti tirhisiwaka hi van'wamapurasi lavatsongo i ku va va teka swimilana or-o mihandzu or-o matsavu lava va byalaku va ma xavisa timakete lomuya kusuhi na tithekisi rank-e va xavisela e va hundzi va ndlela va swivekiwile lomuya mi maketeni swi kha swi khavisa vanhu va kota ku ri va hundza va xavetela hi tona tindlela leti nga ti vona van'wamapurasi lavatsongo va xavisaka hi kona.

Mihandzu Apricot hikuva hi yona hi nga kula hi kha hi dya yona loko ha ri ntsongo vakokwana va hi endlela yona hi yona leyi hi tsakelaka swinene hinkwavo a yi dzungi a yi nyanganyi a yi na chukele ro tala swinene so hi yona ni twaku ni tsakela yona swinene le ya Apricot hikuva yi kahle swinene.

Hi mavonelo ma mina ni vona nga ku swiyimo swa maxelo na maendlelo ya vurimi swi na swa swi khumba mixavo ya swakudya hi tindlela letiwa loko ku hisa swinene swimilana swo karhi a swi koti ku hluka, a swi koti ku swi endla swakudya swi va swa kahle or ku ku kala ka mpfula pfula loko yi nga se na ku va na dyandza leri hi endlaka ku ri swimilana swo karhi swo fana na mavele swi nga kuriku swi nga kuli hi ku hatlisa or swi nga kuli total se ku ku va na ku ri swilo swi nga fambi kahle swilo swi sungula ku durha hikuva swi ku va na nkayivelo wo karhi.

La ku swi va mafurha ya teretere ya nga cinciwi hileswaku ri ta ri ta fika laha ri onhekaku mi kuma ku tinsimbhi to karhi ta oma tisungula ku nga ha tirhi hi ndlela ya kahle ene swi swi hlamusela leswaku munhu loyi a hlayisaka teretere leri a nga ri khomangi kahle or a nga na mhaka ya ku ri ri tirha ku fika kwini hikuva u fane a tshama a kha a cheka ku ri mafurha swilo hinkwaswo swi tshamisekile ku ri a kota ku ri loko a kha a rima a rima ku nga vi na ti-probe, ku nga vi na tinkingha se loko a nga check-i a nga a nga languti ku mafurha durha ma fikelela ma lavaku nyikiwa a swi leswaku a nga na mhaka naswona a nga na a nga na rirhandzu eka teretere rero.

Ndlela yo hlayiseka ya ku dlaya swifuwo eAfrika-Dzonga hi liya ya ku va ku ri swifuwo leswi wena u nga swifuwa ekaya swa ku fana na tihomu, timbuti, tihuku leswi hi milawu swi nga swa wena sweswo swa pfumeleleka ku ri u swi dlaya hi mikarhi ya mitlangu kumbe xana mi tidlayela huku kwalaho kaya loko ku ri ku mi la ku sweka midya ka mi kota ku swi ya mahlweni hi yona ndlela ya leyi nga le nawini la ta laha laha Afrika-Dzonga.

Ku virisa masi swi pfuna hi ndlela liya ya ku ri loko mavirile ma kota ku dlaya switsongwatsongwana leswi va ku swi ri kona endzeni ka masi leswi nga va nga ku mahatla ku vaviseka mi kuma ku a ma ha nweki hi xa mundzuku or-o endzhaku ka masiku mo karhi se loko mavirini yo dlaya switsongwatsongwana yo kumbe swi lavi kumbe swin'wana swilo hinkwaswo leswi nga ta va swi swi nga endlaka ku ri masi lama ma hatla ku bola.

Ni nga n'wi byela ku ri hi loko se hi hete ku tshovela hi nga kota ku ri hi basisa majarata lamawani ku ri hi rindzela ku ri ku va na nkarhi wa xirimo nakambe ku ri hi kota ku ri hi rima kambe hi rima hi ya mahlweni ku ri ku nga vi ku sungulisiwa hansi se ku tlhumi mabyanyi swilo hinkwaswo na na na na mabyanyi lamaya mo ka ma nga laveki ma ma vitaniwaku i tiweeds so ni nga n'wi hlamusela ku ri ku ri ntirho u ya mahlweni for nkarhi wo leha loko ku ri nkarhi wo ku ku heta ku tsholeriwa hi nga basisa ku basa hi endla ku misava yi tshama yi nonile ku nkarhi wa ku ri rima loko fika hi va hi rindzerile ku nga ze ku va na ku ku hlwela .

Munghana wa mina ni nga n'wi byela leswaku a cheli manyoro laha emisaveni a yi tlhava tlhava leyi ka yi tirhisa fork-spade ku ri a kota ku xava laha misava yi nga kona a chela manyoro a chela chela manyoro manyoro ya vulongo bya tihomu leswiya swa ti timbewu mbewu a kota ku chela lomuya hansi i vi a kota ku rimela kahle ku ri swi ya kota ku hatlisa a cheleta na mati mo tala swinene.

Ni nga ya ni ya kha mihandzu leyiwani ni yi chela asakeni saka ra mugayo ni ri teka ni ri veka endlwini i vi ni yi furheka ni yi furheka ni yi furheka eka hi masiku ni va ni kha ni yi kambela ku ri i boli yi oma kunene ni yi humesela handle loko dyambu ri kha ri hisa ri ta va ri kha ri yi hisa hi katsongo katsongo yi kha yi kha yi oma yi kha yi oma yi kha yi oma yi kha yi oma ku ze yi kota ku fikelela ni lavaka kona i vi se hi ku ni nga ta va ni ni kota ku yi humesa ni tirhisa.

Swi na nkoka lowukulu or-o eya swi na nkoka lowukulu hikuva ntokoto lowu van'wamapurasi lavakulu va nga na vona va swi tiva ku ri ku dlaya switsongwatsongwana or-o swigalana leswi swi dyaku ma mihandzu kumbe eh, mavele kumbe swin'wana na swin'wana swibyaliwa leswi nga kona swi na nkoka swinene ku ri van'wamapurasi lavatsongo va va na vutivi bya ku hlayisa mihandzu ya vona or-o swimilana swa vona ku ri swi kota ku ri loko nkarhi wa ntshovelo wo fika swi va swi ri kahle swi nga bolangi.

Jha ni vona nga ku thekinoloji yi hi pfuna swinene ngopfu hikuva ya kota ku ri yi kambela na ku maxelo ku ri timpfula ti tata hi mi mikarhi yihi hi so ya hi hi pfuna swinene thekinoloji ku komba ku ri swilo swi ta va swi fambisa ku yini ku ri mundzuku ta kha ri hisa tingani swilo sweswo ri mpfula yi tata rini ku ri dyandza kumbe pfula yi ta ta kahle kahle maxelo hi ku hi thekinoloji swi hi pfuna swinene hi kota ku tiva ku va na vutivi bya ku ri wi ta va swiyimo se swiyimo swi ta va xi ri njhani xa swimilana na ku kota ku ri hi va na maendlelo ya ku ri hi cheleta swimilana leswi hi ndlela yo karhi thekinoloji ya hi lemukisa hinkwaswo swa vubihi na leswa kahle hi maendlelo ya le purasini.

Uhm, van'wamapurasi lava va ha ku sungulaka ku va nga tiyisisa hi ndlela leyi va nga tiyisisa leswaku misava ya vona yi na yi na yi na ku pfumela ya pfumela ku ri ximilana xo karhi xi nga byariwa ndhawu yeleyo na kumbe va ringetela hi ku tlhavetela hi swipedi kumbe hi ti foxolo va kota ku vona misava leyi ya pfumela ku ri yi nga khoma swimilana swo karhi kumbe swo hi ndlela yo karhi va va kambela na ku ri a ku na muhlovo leswi swi nga dlayaka swimilana swi tikisa swimilana swi nga koti ku kula kahle.

Mintlhotlho leyi va nga na yona yi fana na maxelo hi wona mintlhontlho lowukulu ka vona hikuva loko ku ku pfula yi kala yi nga vi kona swa tika swinene ku ri va kota ku ri va rima or va kota ku vona ku ri leswi va nga swi rima swi famba hi tlhelo ro ro fika kwihi swo switirhisiwa swo kala swa ku va kala michini leyo yi kota ku ri loko mpfula yi nga ri kona yi cheleta cheleta or michini leyi ya ku ri yi kota ku rima ndhawu yikulu hi nkarhi wun'we yi nga ri kona swa tika swinene eka va eka va va n'wapurasi lavantshwa lavatsongo lava nga se va ku na ntokoto lowukulu wa ku loko maxelo ya va hindlela yo karhi vona va va fane va swiendlisa ku yini.

Ka ndhawu leyi nga hlaseriwa hi dyandza swinene ni nga, ni nga ringeta ku ku kumeka mihandzu leyo aka mirhi leyi yo ka yi nga laveku ngopfu mpfula swimilana leswi swi kotaka ku kula hi dyambu sweswo matsavu matsavu ku kota ku ri swi kota ku ringanela hikuva dyandza yona ya hlupha swinene so ku laveka swakudya or swimilana leswi kotaka ku ri swi kula hi mati matsongo swi nga laveki mati mo tala .

Hi ku ya hi mina a va na wona nsirhelelo wa ntirho hikuva nkarhi wun'wani na wun'wani ntirho wu ngo tshuka wu hela hikuva tanihi leswaku ku na ku nkarhi wolowo va lava varimi i vi ku va na nkarhi lowu va lavaka vanhu va ku ta va ta tshovela kunene so a ku na nsirhelelo eka ku va mutirhi wale purasini hikuva nkarhi wun'wani na wun'wani ntirho wo tshuka wu hela na loko ku ri na dyandza va va heta ku nga ha vi na ku hlayiseka ka ntirho hi ku mulungu a nge koti ku va hakela ku nga ri na nhlanga leyi bulukaka ngati.

Mintlhotlho leyi va nga tikhampani letitsongo kumbe le ta ha ku sungulaka ti nga hlanganaka na tona mayelana na tipholisi tipholisi i timhaka ta ku ri ku na tipholisi leti ti ti sivelaka swo karhi swa ku ri misava mi nga endli sweswo mi nga celaceli magoji, misava yi fanele yi tshama yi hlayisekile yi kota ku ri laha ku nga kona ku va na swimilana leswi kotaka ku kula ku va na ku hluvuka ka misava ku va na hluvuka lomu mapurasini xa mintlhlontlho leyi va va nga va nga va na yona le timhaka ta ku ri a va na ku va se va na vutivi hi kona va nghenaka so va nga tshuka va tlula milawu yo karhi leyi nga vekiwa ya ku hlayisa misava.

U ta va u ri ntirho lowu kahle wu nga kahle ngopfu hikuva damu swi ta pfuna swinene ka ku ri loko va kha va rima swi ta koteka ku ri va kota ku cheleta swimilana leswi swi ta va swibyariwile so mpfuneto lowu nga va ka kona i ku va hi va pfuneta ku ri ku tekiwa tiphayiphi kumbe tinsimbhi leti nga ta kota ku ri ti koka mati kusuka a dan'wini leriwani ti ya lomu varimi or lomu ku rimiwaka kona swilo swi kota ku basa.

Vuyelo bya ku kala ka mati for nkarhi wo leha i ku va swimilana swi sungula ku tsana, ku va na dyandza lerikulu swimilana swa ku tala swi swi tikuma swi file mi kuma ku a ka ha ri na ku kula tihomu, swi swiharhi na swona swi ta va swi kha pfumala swakudya swi ta heta swi nghena lomu emapurasini swi moxa hikuva ku ri ku kala ka mati i xiphiqo lexikulu .

Ku hisa ku onha hi ndlela leyiwani, loko mati ma cheletiwa swimilanini, ma hatla ma haha lawaya ku sala ku ri hava mati ku sala ku omile, swi tlhela swi vanga na switswotswana, leswo swa ku dya swimilana, swi ya henhla hikuva swi kha swi twa ku hisa, swi kota ku va swi hlasela lomu masin'wini, and then swi van'wamapurasi va heta va durheliwa swinene hikuva swi swi fane swi durha ku va va kota ku koka tiphayiphi leti nga ta cheleta swimilana, na mali a yi ngheni swona hikuva quality yi va yi ri hansi swinene hikuva swimilana swin'wana a swi koti ku mila kahle, loko ku kha ku hisa. Na na na na lomu timakete swilo swi va swi kha swi nga fambi kahle, ku ku fane ku va na ku ri ku engeteriwa mintsengo swilo swi durha leswi nga ta endla ku ri vanhu van'wani va nga xavi swilo swi ya hansi.

Hina hi kule hi kha hi tiva ku ku na mabulomu man'wana ma ku fana na nsinyanyana wun'wanyana wa ti-Aloe. Nsinya lowu hi kule hi kha hi swi tiva ku lowu a hi wona Aloe, ene lowu loko wu wu dya hayi u nge lunghi ri nge peli so hi wona hi nga kula hi kha hi wu chava swinene, nsinya luwa or ximilana lexiya xa ku fana na Aloe.

Swi hi khumba hikuva ku heta ku va na nkayivelo wa swakudya, kumbe swakudya swi ya swi durha swi ya swi kha swi ya henhla. Lexi a xi a xi a xi nga durhi namuntlha mi kuma mundzuku u kuma ku loko se u fane u u xava se swa tika ku ri u xava swo tala, u boheka ku xava hi xin'wexin'we kumbe hi switsongonyana u kota ku ri u hlayisa mali hikuva swilo loko ndhawu yi va yi kha yi va tsongo na swilo swi ya kha swi ya durha swi ya hehla.

Loko vanhu a va endla swi swa vurimi emadorobeni a swi ta pfuneta leswaku, swakudya swi swi sirheleleka hikuva vanhu vo tala a va ta va va kha va endla leswi swi nga swi nga dlayiku matsavu lomu emadorobeni.

Muroho lowu ni wu tsakelaka swinene i muroho lowu va wu vitanaka guxe, la u chela mati loko ma kha ma vila mati lamaya wu kha wu swekeka u kha u u kha u hundzuluxelahundzuluxela hi lepula, u chela munyu, u chela na bicarbonate of soda, ku ri wu kota ku rhetela hi wona muroho lowu ndzi wu tsakelaka swinene luwa.

Hi ku vona ka mina vurimi byi nga hunguta ku kala ka mintirho hi ndlela ya le henhlanyana hikuva ku laveka vanhu va ku hlayanyana loko ku kha ku rimiwa purasi, ku laveka vanhu vo tala swinene lava va nga ta kuma ku va yima van'wani va ta ya ka sayiti lerin'wana van'wana va ya ka side lerin'wani va kota ku ri va rima.

Mina na yi seketela mhaka leyiwani ya ku va na xirhapa xa matsavu ekaya, hi timhaka ta ku ri u kota ku byala swimilana leswi swi nga ta kota ku va swin'wana swa kota ku ri swi hungusa swi hungusa High Blood hi vuswona hikuva swi ri na ti-nutrients to karhi leti kotaka ku hungusa mavabyi mavabyi lama, so ni vona swi ri kahle ngopfu hi mavonelo ya mina.

Ti va pfuna hi ndlela ya ku va ti hlayisa swimilani, hikuva switsotswani minkarhi ya ku tala loko swi kha swi dya eswimilani leswi swi nga kona, leswi nga byariwa swin'wani swi switsotswani swi chela mavabyi eka swibyariwa, mi kuma ku swibyariwa se swa fa a swa ha a swa ha hluki hi ndlela ya kahle. So ti-chemical-i letiwani ti kota ku ri ti dlaya switswotswana ku ri swibyariwa swi kota ku va swi tshama swi hlayisekile swi tlhela swi va swi ri swa swa swa swa quality ya kahle.

I ku pulana a nga a nga sungula a languta misava laha a lavaka ku byala kona ku ri misava ya kona hi le ya njhani, ya kota ku ri swimilana swo karhi swi swi kota ku ri swi mila, kumbe xani yi ta lava mati kumbe xani yi ome njhani kumbe a yi omangi la ya kota ku ri loko munhu a rima yi kota ku ri swimilana swi kota ku ku ku ri swi hanya swi nga ri lavi ngopfu nseketelo wa mati kumbe swa ku taniya.

Ndzi nga endla leswaku ni ma ni ni ni va na masaka laha ni chelaka swakudya, kumbe mabokisi lama ni nga ta va ni kha ni chela swakudya leswi swi nga ta va swi tele ku ri swi kota ku ri swi hlayiseka swi nga hatli ku bola, ku kondza ku ri hi siku ra khombo ni kota ku va na swakudya swa ku swa swa swa swa swa le xikarhi.

Ndzi nga va byela hi nkoka wa swimilani na nkoka wa swakudya leswi swi dyiwaka masiku hinkwawo ku ri vurimi hi byona loko ku nga ri na vurimi ku na ndlala a tikweni. So ni nga byela a vana va xikolo ni va ni va kombisa leswaku swi na nkoka swinene ku ri munhu a kota ku byala ku ri a kota ku ti hlayisa for vumundzuku bya yena.

Ku nga dyondzisiwa vanhu leswaku va ti endlela swirhapa swa vona lomu makaya swa ku byala ku fana na swipinachi, muchayeni kumbe xana na matamatisi sweswiya switsongotsongo swi nga kona swa tinyala, swi nga endliwa swi swi swi nghenisiwa as part ya ndhavuko ku ri vanhu va nga zi va tikeriwa ku ya kule, ku va ndhavuko ku ri munhu a ti byalela swilo swi switsongotsongo swi nga kona ku ri a kota ku tidyela kwala kaya swi hungusa na ntshikelelo eka mali ya ku xava swakudya swin'wana swo karhi.

Eya vurimi bya le madorobeni byi na xandla xikulu eka ikhonomi hikuva byi endla byi tisa mintirho byi byi tisa mintirho byi tlhela byi endla leswaku ikhonomi yi kula swinene hikuva lomu madorobeni vanhu va ku tala loko va suka lomu makaya, va ya madorobeni va lava mintirho. So byi byi byi ndlandlamuxa ikhonomi hi ndlela ya ku va ku ri na mintirho.

Ku va munhu a kota ku hlayisa swimilani eka mihlovo hinkwayo ya maxelo i ku va loko ku titimela ni cheleta mati ni ma cheleta swinene. Hikuva mati ma kota ku ri ma khoma ku hisa loku nga le misaveni, se loko ni ma cheleta swinene, ku ma kota ku ri ma tshama lahaya ma ku ku nga vi na swo tika le hansi ka misava. Na loko ku hisa na swi kota ku ri ni va ni kha ni ma cheletisa sweswiya mara ni ma cheleta hi lokutsongo ni ma ma ni pfala hi swimilani hi ti straw kumbe sweswiya swin'wana swa kona swa ku kota ku nghena na moya.

Leswin'wana ni nga swi tirhaku hi sweswiya swa ku basisa ndhawu leyi a hi tshovela eka yona, hi susa mahlanga, kumbe swilo hinkwaswo leswi swi nga salasala loko hi kha hi tshovela ni basisa ndhawu liya yi basa ku ri hi va hi yimeli nkarhi wa xirimo.

A ndzi to amukela leswaku va lava ku ndlandlamuxa or va lava ku aka swin'wani laha a ni ri ku tirheni kona. So xikulu i ku va ni kota ku ri ni lava kun'wana laha ku nga ta va ku ri na na laha ni nga ta kota ku sungula kona ku tirha. Hikuva laha a ni ri kona a ku nge lunghi, hambi no zama ku lwa loko va teki xiboho xa ku va lava ku ndlandlamuxa dorobeni a ku na lexi xi nga ta endliwa than ku munhu a a pfumela a ti fambela.

N'wamapurasi a nga endla leswaku vanhu lava tirhaku a tirhaku va va tirhelaku yena, va khomeka kahle va va na minkarhi leyi va ya ka va ya dya swikhafuthini ku va na minkarhi leyi loko wun'wana a va a kha a vabya, va kota ku ri va n'wi khomela va nga zi va endla leswiya swo va va hlupha vanhu va tshikelela vanhu loko va kha va tirha, hi yona ndlela ya kahle leyi n'wamapurasi a nga a nga hanyisana kahle na na vatirhi va yena.

Ku lungheka ka misava swi fambisana kahle na ku byala hikuva loko misava yi ri kahle yi nonerile kahle, u kota ku ri loko vanhu va kota ku rima loko va rima va chela mbewu yi kota ku hatla yi khoma hansi hikuva misava yi va yi ringanelini yi va yi yi yi ri vupfile.

Maendlelo lawa ya nga swi khumba hi ndlela leyaku ko tala loko ku endliwa timhaka ta ku ri ku haxiwa swi mimirhi ya ku dlaya swi switsotswana, u kuma ku swi khumba na leswi swi a swi fa swi nga khumbeki, u kuma yi se yi daye na na swinyanyani yi dlaye na na yi onha na misava u kuma ku misava se a ya ha ri na swo swo swa kahle leswi swi endlaka ku ri swimilana swi kota ku kula, yi dlayetele swo tala yi lomu ma matini, u kuma ku se mati a ma ha a ma ha tenganga ma dlaya tihlampfi swi swa na na na leswin'wana swo tshama matini.

Or ni nga yi lunghiza hi ndlela leyi, hi minkarhi ya timpfula ni ta vekela madiromu la yi nga ta tala ni ya pfala ku ri loko se ku fika nkarhi wa dyandza nkarhi lowu mati ma kalaka ni kota ku va ni ya pfulela ku ri tihomu ta mi ti kota ku nwa, nkarhi wun'wani na loko ku ri ku mali nyana yi kona ni nga vheta ni endla timhaka ta ku ri ku ku endliwa borehole yikulu leyo enta, leswaku ku va na na mati ma mo mo tenga, ni ni ni ni endla na leswa ti-solar swa ti-pump or manual pump lexiya xo xo xo gwetlagwedliwa, u kota ku ri ku va na matimba yo ya ku tala ya ku ri mati ma kota ku va kona.

Swin'wani swihoxo leswi van'wamapurasi lavantshwa va swi endlaka, i ku va va nga ri na pulani ya kahle ya ku va va ta va ta tirhisa ku yini vo vo vo nghena ivi swilo swi nga fambi kahle, va ku hi swa hi swa tlhelo swa timali a va na a va na pulani ya kahle a va na budget leyi nga ta kota ku yi yi yi famba malembe mambirhi kumbe manharhu ku nga ri na mali leyi nghenaka, vona se va va va hlekete ku ri loko va rima swi to vhela swilo swi swi endleka hinkwaswo, na leswaku va ya xava ndhawu or va hakela hi n'hweti or va nga cheka va va nga kambeli na misava ku ri yi kahle, ku mati ma kona, na ku ri madyambu dyambu like ri endlisa ku yini ndhawu liya loko ri hisa swimilana swa kula kumbe a swi kuli na.

Maxelo ya ku titimela a ya dlayi ti-bacteria or kumbexana la ku titimelaku, ti-bacteria a ti dlayiwi yo yo ti hungusa rivilo ta ku kula mi kuma ku a ta ha kuli hindlela leyi a ti fane ti kurisa xiswona, swo tala swo fana na loko u veka swakudya efurijini, swa kota ku swi tshama nkarhi wo leha swi nga se za swi fikela la swi nga ta bola kona, lexo talaka ku xi dlayaku ti-bacteria i ku va ku va ku hisa lokukulu, loku ku nga kona lomu switofini kumbe lomu ku huma eka dyambu loko ro va ri hisa swinene ri nga dlaya ti-bacteria, na sweswiya swa swa swa ku tlilinatlilina swa ku hlantswa swa ku hlantswahlantswa swa ti-jiki, naswona swa dlaya ti-bacteria mara xirhami a xi koti.

hi tlhelo ra ndhavuko mintirho yin'wani ya ku fana na ku hluta mabyala na sweswo swin'wana swa ku sweka sweka, ku va ku tala ku ri mintirho leyi nyikiwaku vaxisati kasi leswaku dlaya tihomu kumbe swixevo kumbe swin'wana na swin'wana leswi endliwaka loko ku ri na minkhuvo ku va ku ri ntirho wa vavanuna.

Swi va khumba hi ndlela leyi, mafurha loko ya durha loko va fane va ya emakete, swi endla leswaku va durheliwa loko va hakela timali leti va ti hakelaka loko va ya edorobeni, naswona swi hunguta mali leyi yi nga ta va vuyela loko se va hete ku xavisa michini na yona yi yi yi tirha hi ti-diesel-e kumbe ti ti ti ti inana tipetiroli leto durha swinene, so swilo hinkwaswu leswi loko swo va durhela ku katsa na na leswo dlaya switsotswana, swi endla ku ri mali leyi yi va vuyelaka va nga ha swi voni na ku va tirhela yini.

Swi endla ku ri misava yi kota ku va yi olova yi va yi tirheka loko ku byalabyariwile swilo swo fana na tinyawa na swin'wana swo fana na na toho tinyawa, swi endla misava liya yi tolovela swi swi hungusa na mavabyi ma ma switsotswana lomu wa le hansi, swi endla na ku misava yi nga hatli ku ri yi hlahlekela hlahlekela loko ku ba moya yi tlhela yi endla leswaku misava yi tiya lomu timitswini ti kota ku va tikhoma ti ya le hansi ku va na ku va ku hluka ndhawu yaleyo.

Endzhaku ka ntshovelo, ni fanele ni ni endla leswaku ni vona ku ri swi pakeka kahle swa basa swi va swi swi nga ri na misavasava leyi sukaku le hansi, swi va swi basini swi va na tilebulu ta kahle swi swi swi komba ku va ku ri swi suka ka ndhawu ya kahle hi kota ku va na hi vulavula hi vulavula hi ntsengo hi twanana ku ntsengo wa kona wu njhani, na ku swi ta fambafamba njhani swi ta rhwariwa hi titiraka kumbe swi ta rhwaliwa hi yini, na na na na na na ku na ku va na ntwanano na vona ku tsariwa hansi leswaku swi nga ta hi siku ro karhi kan'we a vhikini or ka nharhu n'hwetini.

eka malume swi na nkoka swinene leswaku timbuti na tihomu ta yena swi ya swi ya tlhaveliwa hikuva hi va hi kha hi sivela mavabyivabyi lama nga kona ya swiharhi, so loko swi tlhaveliwa sweswiya swi koteka ku ri ku siveleka mavabyi mo karhi lama nga kona lama ma ha taku, swi tlhela swi kota ku va swi swi swi swi swi hlayisa mhaka ya swakudya ku fana na loko ku ri swe swa tinyama na xikan'wekan'we na mafambelofambelo hi ku lomu swi fambaka kona lomu swi ya koho ku na mavabyivabyi mo tala, so lomu mavhengeleni na vona va ta va swi tiva ku swakudya leswi swi suka ndhawu leyi hlayisekeke va kota ku ri va xava ivi ku va bindzu.

Masiku yo byala ya hambana hi timhaka ta ku va maxelo na yona ya nga fani, ku na tindhawu tin'wani na swimilana swin'wana swi lava ndhawu leyi yi yi va ku yi kha yi hisa swinene kasi swin'wana swi lava ndhawu leyi va ka yi kha yi titimela swinene, so swi lava munhu a rhanga a a languta leswaku swilo leswi ni lavaka ku swi byala swi va swi ri swa swi fambisana na maxelo ya njhani.

Nga va tsundzuxa leswaku swin'wani a va swi omisi, swin'wani va swi hoxa lomu tifirijini swi kota ku va swi tshama nkarhi wo leha, swin'wana swi hoxiwa lomu swikoteleni kumbe mabodhleleni, swin'wana va kota ku ri va swi va swi veka lomuya leswiya swo fana na tikhavichi na swa ti swa swa swa swa swa mavuswa swa swa swa ku endla swa migayo naswona swicheriwa lomu emasakeni ku swi kota ku va swi tshama nkarhi wo leha, swin'wana swo fana na na tinyama bya kota ku ri swi omisiwa naswona swi va ti-biltong.

Eya ni vona swi fanerile ku va va va va na masiku yo karhi ya va wisaka hikuva na vona va na mindyangu va na leswi va swi endlaka handle ka ku va va ri ku tirheni epurasini, so ni vona swi swi ri swa nkoka ku ri na vona va kota ku wisa ku loko se va ta vuya ntirhweni va vuya va ri na matimba ya ku ri va kota ku hatla va tirha va tirha va ri na ntsako etimbilwini ta vona, hi ku munhu wo tirha a nga tsakanga moyeni, swo tala swi heta swi nga ha fambi hi ndlela leyi a swi lavekisa xiswona.